Sengikubona kulungile kakhulu ekuhambiseni izinto ngololiwe ukuthi kuhanjiswe noma kuthuthwe amalahle noma ama-gas lawa awungozi ngoba uloliwe uhambisa izinto ngamanani amakhulu. Lokho kunciphisa amathrakhi amaningi emgwaqeni adala izingozi kanye ne-traffic, futhi abulale imigwaqo. Lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi kuhanjiswe inani elikhulu lamalahle futhi nane-gas eyibungozi ngoba uloliwe uphephile kakhulu ukuthi ungahambisa izinto ngawo.

Ngokubona kwami ngibona kungcono ukuthi impahla uyihambise ngololiwe ngoba ukwazi ukufaka inani elikhulu futhi eliphezulu kuwo uloliwe uma uyihambisa, ngoba uma uzohambisa ngamathrakhi, ithrakhi esikhathini esiningi ihamba ebusuku ngoba isuke ibalekela i-traffic emgwaqeni, futhi khona inani elithuthayo liba kancane.

Ukuthi kuba nzima ukuthi begibele ezimotweni futhi laba abahamba nezitulo, iy'tulo zabakhubazekile, abakhoni ukuthi bethole indawo yokuhlala kahle futhi belule izinyawo ngoba iningi labantu abakhulile ngokweminyaka bakhala ngamadolo nangamaqolo. Manje kulezi moto abatholi ukuthi umzimba wabo ukhululeke kahle uma kugcwele kakhulu kulezi moto.

Ngingaqasha imoto yokumhambisa umuntu osekhulile ngokweminyaka ukuze ezokhona ukuthi ahlale kahle phansi futhi alule izinyawo zakhe kahle, noma uma ehamba ngesihlalo sabantu abakhubazekile sikhone ukuthi singene emotweni futhi sihlale kahle kuleyo moto engizobe ngiyiqashile, futhi angeke ehambe ibanga elide lokuthi eyogibela lapho kugitshelwa khona izimoto, ngoba imoto izomthatha la asuka khona futhi imfikise la afuna ukuya khona. Kube seduze imubeke nje ngaphakathi noma emnyango wasemtholampilo.

Ukunciphisa inani , inani lokugibela la bantu abadala kungabasiza kakhulu abantu abadala. Kumele bezame ukuthi bebanciphisele ukuze bekhone nabo ukugibela ngoba iningi labo abantu abadala baphila ngemali yempesheni. Lena futhi enganele kakhulu ukuthi bephinde bekhiphe izimali zokugibela uma nje bengacatshangelwa kuncishiswe imali yokugibela kubona. Kungabasiza kakhulu lokho ukuthi befinyelele lapho abasuke befisa ukuthi baye khona.

Okungasiza kakhulu ukuthi, uma kwakhiwa izimoto ezakhelwe abantu abadala zivuleke kakhulu futhi zibe ney'ndawo lapho abazobambelela kuzona uma begibela noma behamba ukuze kube lula kubo ukuthi bagibele uma begibele imoto, futhi uma ivulekile, bazokhona ukuthi balule izinyawo zabo namadolo namaqolo. Nabo bethokoze nabo uma begibele, futhi iningi labo banomzimba uma imoto ivulekile. Bazokhona ukuthi behlale ngokukhululeka phakathi emotweni.

Lokho kungangiphatha kabi kakhulu, ngoba izinto zami mhlampe kungaba ukuthi ngisazoy'dinga phambili lapho engiya khona, kodwa ngingacela kuma-customer service akhona kuleyo airport noma isikhungo sezindiza, ukuthi ngibachazele ukuthi ngilahlekelwe yimpahla ngoba kungaba iphutha labo lokuthi impahla yami angisayitholi, ukuthi bengibhekele yona leyo mpahla noma bezame ukuthi benginikeze enye-ke impahla ngoba isuke ifakiwe imishwalense kule mpahla le engisuke ngiphethe.